Abantu abadala bayathandabuza ukufuna unyango kuba bebona into yokuba inkathalo ayikho kubasebenzi becandelo lezonyango.

Abantu abadala abasaxatyiswanga kule mihla kuba kaloku siyakwazi ukubabiza ngamagama amabi ngenxa yeminyaka yabo.

Imali yenkamnkam ayanelanga ukuba abantu abadala bazenze zonke izidingo zabo.

Ngemali yenkamnkam utata ndingamthatha ndimse kwikhaya eligcina abantu abadala apho aza kufumana khona unyameko aludingayo.

Okokuqala kumele ndiwazi wonke amayeza kagogo. Okwesibini ndingenza isiqinisekiso sokuba ugogo utya amayeza wakhe ngamaxesha afanelekileyo rhoqo.

Kaloku dadewethu aba bantu baza kugcina umama ngabantu abanamava, baza kukwazi ukuthi benze ntoni na ngaliphi na ixesha xa umama ethe wavelelwa yingxaki.

Ngamanye amaxesha inkathalo iye ingabikho kumakhaya agcina abantu abadala kwaye nabasebenzi bayakwazi ngamaxesha athile ukuba krwada kubantu abadala.

Ndingenza isiqinisekiso sokuba ngemini yolwamkelo ndihamba naye ndiyomthemgela konke akudingayo.

Tatomncinci, qala uthenge yonke into oyidingayo endlini, imali eseleyo uyigcine.

Ndingabhalela kwisebe lezempilo ndibacacisele konke okwenzekayo.

Ndingacela umntwana angene nomakhulu wakhe, yonke imibuzo endinayo ndibhekise kumntwana yena ayibhekisele kumakhulu.

Ndingacela ukuba wonke umntu owuvileyo umyalezo awudlulise kwabanye, nalapha ekliniki kubekho umbhalo omkhulu ochazayo.

Ewe, kuba kaloku olwaa ncedo uza lufumana kwiklinikhi emileyo uyakwazi nokulifumana kule klinikhi ihambayo.

Umhla wam wokuqala ndihamba ndedwa ndindwendwela kwisibhedlele ndandiya kukhupha izinyo. Ndothuswa ziinaliti endazibonayo kunye namayeza.

Into eyandichukumisayo yindlela abanobubele ngayo nempatho entle abongikazi.

Umntwana angaphela efumana amayeza angengawo, nto leyo engabangela ukuba agule ngakumbi.

Ndingabhalela kwicandelo lezonyango ndibacele ukuba basiphathele iiklinikhi ezihambayo.

Olu vavanyo lungayingozi kakhulu ngoba kaloku asikho isiqinisekiso sokuba la mayeza angasebenza.

Kukubulawa nokuhlukumezeka kwabantu ngoba kaloku kule mihla ivame kakhulu into yokubulawa kwamanina.

Oku kungenziwa yindlela umntu akhule ngayo okanye intswelangqesho.

Abantu bazaba nexhala lokuba bazaba yintlekisa ngaphandle eluntwini.

Ndingaqala ndimbuze ukuba uyavuma yenzeka kuye le nto, ndimcebise ukuba aye emapoliseni.

Ewe, ndiyavumelana noGqr Zulu ngoba intswelangqesho inalo igalelo kolu xhatshatshazo ngokwesini.

Urhulumente angenza isiqinisekiso sokuba iklinikhi okanye isibhedlele ngasinye sinonontlalontle.

Urhulumente angenza isiqinisekiso sokuba kwiklinikhi okanye kwisibhedlele ngasinye kukho iinkqubo ezikhoyo eziza kuthetha ngale ngxaki.

Kuyenzeka ukuba abanye bakhule beyibona le nto bayithatha njengento entle.

Ndingamdlulisela kumongikazi apho aza kufumana uncedo olungcono khona.

Ndingachazela umongikazi ngale ngxaki kwenzele yena ayidlulisele emapoliseni.

Urhulumente angenza isiqinisekiso sokuba kukho iInkqubo eziqhubayo malunga namalungelo abantu.

Le ngcamango iphosakele ngoba amakhwenkwe awafundiswanga ngamalungelo abantu.

Le ndlela yokucinga ingabangela ukuba umntu azibone engaphaa kwesitshixo, entilongweni.

Indlela umntu anxibe ngayo ayonto ethi mhlukumeze ngoba wonke umntu unelungelo lakhe.

Ningamcebisa ukuba aye emapoliseni ayokubika le ngxaki.

Ndingabahlalisa phantsi ndibachazele ukuba ubundlobongela abubhalwa ebusweni emntwini, ndicebise inkosikazi katatomncinci ukuba iye emapoliseni.

Kwimeko enjena akumelanga ukuba kuthathwe amacala. Umntu makayazi into engeyiyo ayenzileyo.

Ewe, kuba nantoni na enokuthi yenzeke iza kubuya ize kuthi njengosapho.

Ndingambuza bucala ngale meko, ukuba yinto eyenzekayo ndimcebise ukuba aye emapoliseni.

Ngoba kaloku umntu owehlelwa yile ngxaki abe eyindoda uye abe yintlekisa eluntwini xa ethetha ngaye.

Isimilo somntu siye sitshintshe. Le ngxaki iyakwazi nokukhokelela etywaleni.

Ndingakhathazeka kakhulu ngoba kaloku xa umntwana engawafumenanga amayeza wakhe kungenzeka nantoni na.

Ndingacela ugqirha andithumele kwenye iklinikhi kuba iiklinikhi ziyasebenzisana ngamanye amaxesha.

Yhe, wena mntwana ndini! Kutheni ufuna usifaka engxakini? Uyayazi njengoko ungafuni kuya ekliniki ukuba umntwana angazalwa enengxaki? Uyayazi uba ungehlelwa yingxaki nawe?

Udadewethu uthi njengosapho xa nimndwendwela niye nincamise usana lwakhe kwaye akayithandi loo nto. Bendinesicelo sokuba ingaphinde yenzeke.

Kuba nzima uthetha phandle ngezi zigulo ngoba kaloku uye ube yintlekisa ebantwini, abanye bakuthuka ngazo.

Mhlobo wam awuzuba ngumntu wokuqala utyeba baninzi abantu abatyebileyo phandle apha. Ndiyakucela kakhulu uqhubeke nokutya iipilisi zakho. Kuzawuba buhlungu kakhulu kusapho lwakho nakuthi njengabahlobo bakho xa uthe wasishiya kulo mhlaba ngenxa yokungafuni kutya zipilisi.

Unxunguphalo olungapheliyo nokudineka msinyane zizinto, ulahlekelwe ngumdla kwizinto umntana ebeqhele ukuzenza nokuphazamiseka okuninzi ekulaleni komntwana.

Urhulumente angenza iinkqubo ezisimahla eziza kukhawulelana nabantu abanale ngxaki.

Mhlobo wam, ndinesicelo sokuba uye eklinikhi. Kukho iinkqubo ezisimahla ezenzelwe abantu abakule meko okanye le ngxaki ukuyo.

Uxinizelelo lwengqondo sisimo esiphazamisana nengqondo yomntu. Umntu uye azibone eyedwa kwingxaki ajongene nazo. Umntu uye acinge ngokuzibulala, alahlekelwe ngumdla kwiinto ezininzi, azive ngathi uphila yedwa emhlabeni.

Uxinizelelo lwengqondo sisimo esiphazamisana nengqondo yomntu. Umntu uye azibone eyedwa engxakini ajongene nazo, umntu ulahlekelwa ngumdla kwizinto ezininzi aphele ecinga ngokuzibulala.

Bafundi, uxinizelelo lwengqondo lukhokelela kwinto yokuba umntu acinge ukuzibulala. Ndinesicelo kuni, xa umntu ethe wafikelwa zezo ngcinga makazame kangangoko ukuba athethe nomntu. Ningathetha nootitshala benu okanye nabahlobo benu.

Kulungile mama ndiyasiva isicelo sakho, kwaye ndiyathembisa ukuba ndiza kunceda kangangoko.